Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka mekgwa e mentsi e sa bonaleng ka potlako, mme ke kgang e e botlhokwa thata mo dikarolong tse di rulaganyang jaaka lefelo le ke nnang mo go lone. Mekgwa e data e turang e ama batlhokatiro, go pala go bona ditirelo tsa boammaaruri, go fokotsega ga sebaka sa patlisiso ya tiro, go emisa thuto le bokgoni jo bo sa feleng, go palelwa ke go dira tiro e nnye ya moso. Ka sekai sa mafelo a a jaaka le ke nnang mo go lo na, go ka nna le dipatlakgolo, dikgogakgogano mo malapeng fa mongwe a batla data, mme ba bangwe ba se akanye e le botlhokwa. Tlhokego ya phitlhelelo ya free Wi-Fi kgotsa community internet e ka thusa.

Nna ke dirisa data ya Vodacom, ke reka gantsi ga e le mo special-eng. Ke reka ya forty gig ya thirty days, go le gantsi ga e tseye sebaka sa go feta beke.

Mo kgweding e e fetileng ke rekile data ya go feta diranta di le makgolo a matlhano. Fa motho a batla go reka data, o tshwanetse a lebelele gore e ka mo tshwarelela sebaka se se kae le gore madi a teng ao ke a siameng.

Nka itumelela go nna le data ya hundred giga bytes, gonne ke bona e le yona e ka nnang go fitlha kgwedi e fela. Mme nka itumela fa e ka tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi, gore ke kgona go fetsa kgwedi yotlhe ke na le data.

Tiriso ya mafaratlhatlha a Five G e ka re tswela mosola thata, mme thekenoloji e tla re thusa gore re kgone go tsena mo mafaratlhatlheng, re kgone le go batla mebereko kana ditiro e e ka re tswela mosola thata. Mafelo a a tshwanang le dipetlele kana di-library, mafelo a go buisa, a ka nna botoka thata fa tirelo ya Five G e ka nna teng mo tirisong.

Tsala, fa o batla go reka data o ka nne o a ya kwa lebenkeleng wa go reka, mme wa ba tlhalosetsa gore o batla data ya bokae ya malatsi a le makae, kana o kanne wa dirisa banka ya gago wa reka ka yone, mme wa tlhopha gore o batla ya bokae kana ya malatsi a makae. Fa o fetsa, o latela molaetsa o batla go romelelang o na, kana o tla be o le mo pampiring e tswang kwa lebenkeleng gore o kgone go e tsenya mo founung ya gago.

Nka utlwa botlhoko thata fa data yaka e ka fela pele ga nako. Go ya ka nna gore data yaka e bolokege ke gore ke itime fa ke sa dirise mogala wa me wa mo lethekeng, mme ke bo ke itshuma fa ke dirisa mogala wa mo lethekeng gore e kgone go bolokega.

Fa o reka data mme o e fetola go nna mowa, o reka mowa pele wa o tsenya mo founung, fa o fetsa go ya ka network e o e berekisang, wa tsenya data wa fetola mowa wa nna data. Mme gore o boloke madi reka data e nnang lobaka lo lo leele gore o sa nna o reka go le gantsi

Fa tsala ya me a se na data mme a batla go dira kopo ya tiro ka email-e, ke le kgakala le ene, nka kgona gore ke tsenye nomoro ya gagwe mo founung yaka mme ke dire se se bitswang data share, gore le ene a kgone go nna le data mo founung ya gage, a kgone go etsa se a batlang go se etsa.

Dithulaganyo tse di tlwaelegileng tsa data ya mogala di ka nna le mosola fa e ka nna tse di sa lekanyediwang, gore di kgone go thusa batho ba ba sa kgoneng go reka data ka kgwedi le ka kgwedi. Mme batho le setšhaba ka kakaretso ba ka itumela fa data e ka fokotsa tlhwatlhwa, gonne go na le badirisi ba e leng gore ga ba kgone go e reka ka ntlha ya tlhwatlhwa ya yone e e kwa godimo.

Tiriso ya megala e e botlhajana e siame go ka dirisiwa ke baithuti, ka gonne thuto ya malatsi a e batla o nna o tsena mo mafaratlhatlheng gore o batlisise ka dilo tse o di rutiwang kwa sekolong. E botlhokwa thata mo baithuting, gonne ba kgona gore ba kry-e dilo tse ba batlang go itse ka tsona tsa kwa sekolong ka bonako, ntle le go ya kwa mafelong a a tshwanang le bo di-internet cafe.